Ndinokuthi ujonga ngasekhohlo uphinde ujonge ngasekunene, uphinde ujonge ngasekhohlo, uqalise ke ngoku ukuwela indlela. Le nto mhlawumbi ndinokuyenza ngendlela ebumculwarha ukuze nabo bakwazi ukuyibona ingathi siyadlala kodwa xa kufuneka beyenzile bazokwazi ukuyikhumbula baze bayiqhelisele. So inokuba luncedo mhlawumbi xa ndiyenza ibe ngumculwarha okanye ibe ngathi ndiyadlala ngoxa ndibafundisa ngale nto, So inokuba khuthaza kakhulu, ize ibancede xa kufuneka beyisebenzisile.

Kwirenki yeeteksini endikuyo, to be honest andikaze ndiqaphele okanye ndibone ingxaki ekhoyo. Kodwa ke amaxesha amanintsi ukubona abantwana ekumele uba basesikolweni bencedisa kwezi renki and noonoteksi bengathethi nto mhlawumbi ukuzama ukubakhuthaza uba babuyile esikolweni, inokuba lucelomngeni because ngoku eyeyona nto bayikhuthaza kukubana le bhizinisi yabo yeyona ifanelekileyo, ize mhlawumbi ivimbe abantwana abasebancinci into yobana baqhubeke nezifundo zabo. So inokuba vimba amathuba okuba bakwazi ukufumana eminye imisebenzi because ayiqinisekiswanga umsebenzi wokusebenza erenkini, usenokuphela, usenokuba khona namhlanje ngomso ungabikho. So xa mhlawumbe bezisetyhorela i-future ebhetele ngokufumana imfundo baze bakwazi ufumana umsebenzi ozokubanceda.

nam isizathu sokubana ipetroli inyuke kungenxa yokutshintsha kwemeko. Ngokomzekelo ngamanye amaxesha iyakwazi into yobana i-value yemali yethu okanye iiteks zinyuke, loo nto ibangela into yobana amaxabiso aqhubeke enyuka. Nokufumaneka kwale petroli ke akululanga, nokutranspothwa kwayo kuphinde kungabikho lula. Fumanise ii-taxes ezenzekayo ukuze ipetroli lena ifumaneke yenza kube nzima. So loo nto ibangela into yobana amaxabiso ke ukuqhubeka enyuka.

Ndicinga into yobana abanye iba yindlela mhlawumbi abayiyo, ubuntu babo obenze uba bangakhathali okanye mhlawumbi yindlela abakhuliswe ngayo. Kwangaxeshanye ibe yindlela mhlawumbi umntu yena azicingela bhetele because uye ufumanise abanye bayawenza lo msebenzi, balibale into yobana bajongene nabantu. So, umsebenzi wabo ufuna ngokwemvelo into yokubana babe ngabantu abanobubele nabakwaziyo uthetha. Kodwa into endiye ndiyiqaphele kukubana mhlawumbi yindlela abakhuliswe ngayo okanye nathi ke njengabantu siye sithi get into their nerves okanye sibaprovowukhe into yokubana babe babonakalise ukungakhathali. So ndiyacinga mhlawumbi ezo factors ziye zibangele into yobana omnye umqhubi abe ngumntu orayithi xa mna .

Kuxa besibuya eRhawutini sisuka kwindawo apho umhlobo wethu ebesifikele kuye, ahlala khona ekuthiwa . Saye sasinee-bags ezinkulu nabahlobo bam kwaye sifowunele iUber sileqa ibhasi ePark Station. Ngaloo mini ibhasi yam, because eyabo yayiphuma ngo-seven, eyam yayiphuma ngo-half past five and ixesha lisondele into yobana ingabethwa. Ngoku iUber esasiyisebenzisa, esasiyibizile yayithatha ixesha and enye yakhansilasha kwangomzuzu kodwa okuvuyisayo kukubana yaye yafika enye eyayikufutshane yasithatha. Uthi lo bhuti wayeza kushiya ngenxa ebona umthwalo wethu kodwa wava nje indlela esasithetha ngayo into yokubana sasingabakhaya bakhe ngoba wayesuka kweli cala, esiza eMthatha, engowaseMthatha naye. So wasenzela ububele wasithatha kwaye nathi shem, sambhatala saze samnika nethiphu.

Into eye ibanzimele abantu abaninzi abakhwela ezi uloliwe kukubana iindawo e-mostly ezinoololiwe apha eMzantsi ziindawo ezine-crime eninzi, ngokomzekelo eKapa kunye naseRhawutini. So baye balahlekelwe zinto zabo zexabiso ezifana neefowuni kunye nemali, bayapokothwa abanye mhlawumbi bade baxhonyiswe noxhonyiswa. So ezo zinto ziye zibeke ubomi babo nyhani esichengeni, baye bazive bengakhuselekanga xa bekhwele le-transport So zizinto ke ngoku ke nyhani eziye zibeke ubomi babo emngciphekweni ngokusebenzisa le nkqubo.